Iye, urhulumende kumele angenelele lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula

Awa, akukafaneli bona akhambe ajame namtjhana kukukuphi ngombana angagcina sele abanjwe ikunzi.

Kungaba ngcono lokha nabangafumana isaphulelo se-fifteen percent, ngitjho

Ngokubona kwami ngibona ngasuthi iimbhesi azibatjheji ngokwaneleko abakhweli

Iye, ukukhwela iteksi emarenkeni wemadorobheni weSewula Afrika kuphephile.

Awa, angiyiboni ikhambisana nobujamo bomnotho umphakathi okibo.

Iye, azitjhayelisa kuhle iinkoloyi ngombana kuneleyini ayiberegisako.

Awa, umtjhayeli usuke angakaphephi ngokwaneleko lokha nakatjhayela endleleni eyande ngamathraga athutha ipahla.

Awa, amarenke wamateksi weSewula Afrika akakahlwengeki.

Awa, abantu abadosa emhlweni abacanjangelwa lokha nakutjhuguluka intengo yabakhweli beembhesi namtjhana yamateksi.

Kufanele zibekelwe isilinganiso esingango-sixty kilometre per hour.

Bavamise ukuhlangabezana nokuthi, iimbhesi kumele zihlale zilungele ukuba sendleleni ngaso soke isikhathi.

Kungithinta kumbi khulu ngombana lokha nangithenga ithikithi sekuzokumele ngifake imali.

Kungithinta kumbi khulu ukukhuphuka kwentengo yamathikithi ngombana nami imali engiyisebenzisa lokha nangithenga ithikithi sekuyomele ngiyikhuphule.

Ubudisi bokukhamba nge-Bolt nofana i-Uber kukukuthi abatjhayeli bama-Bolt nofana i-Uber bavame ukweba abakhweli.

Ubudisi bokukhamba nge-Bolt nofana i-Uber kukuthi, esikhathini esinengi abakhweli be-Bolt nofana i-Uber bavame ukuthunjwa batjhayeli babo, abanye bavame ukwetjelwa ipahla, abanye bebakatwe, bakatwe ngibo abatjhayeli be-Bolt nofana i-Uber.

Iye, akhamba ngebelo elifaneleko amathraga.

Iye, ngibona kulungile ngombana kuyaphaliswana, yoke into eyenzakalayo lirhwebo.

Awa, indlela ekhamba iimbhesi ayibi nemigodigodi eminengi njengale ekhamba

Kungaba kumbi khulu lokha abosomateksi nabangakateleleka bona babhadele umthelo.

Awa, azisebenzi ngefanelo begodu azikaneli.

Iye, i-Uber nofana i-Bolt iyawavula amathuba womsebenzi ngombana abaneenkoloyi emakhaya abangazisebenzisi bayakwazi ukuzithatha bazifake ku-Uber nofana i-Bolt zenze imali. Kuthi abaphelelwa msebenzi abaneenkoloyi, bayakwazi ukuthatha iinkoloyi zabo basebenze ngazo ku-Uber nofana ku-Bolt.

Abatjhayeli bamathraga kufuze batjhayele ibanga elingange fifteen kilometres ngaphambi.

Urhulumende angaqinisa ivikeleko labakhweli bama-Uber begodu kuzakuthi lokha umtjhayeli we-Uber nakukhona okumbi akwenzileko, abotjhiswe. Urhulumende ungathatha imali uyifake ngaku-Uber nofana ku-Bolt bonanyana nazo zibe nokuthuthukiswa.

Abatjhayeli beenkoloyi bangaqinisekisa bona bakhamba ngebelo elifaneleko begodu abatjhayeli bamarhamule.

Abatjhayeli beembhesi babaphatha kuhle abakhweli babo.

Iimbhesi zikhamba ngefanelo kuzo zoke iindawo ezinabakhweli bazo.

Umtjhayeli ofika ngemva kwesikhathi kuzakufanela bona akhuzwe. Nakakhuzwe kathathu ukuya ngaphezulu, kuzokufanele bona aqothwe nofana ajanyiswe emsebenzini.

lokha iteksi nayidlula amarobodo abovu.

Qalana nobudisi bokuthi kumele bafike ngaphambi kwesikhathi begodu basese nokubanjwa ikunzi lokha nabaseendaweni lapha ibhesi ibathatha khona, begodu bangabuye

Ubujamo bezulu bunomthelelo omumbi khulu emabubulweni weemphaphamtjhini ngombana ubujamo bezulu nabubumbi, iimphaphamtjhini nazo azikwazi ukuphapha, okutjho ukuthi amakhambo athatha

Bezulu bunomthelelo omumbi khulu emabubulweni weemphaphamtjhini ngombana abakhambi abathatha amakhambo amada lokha ubujamo bezulu nabubumbi kuzakumele batshwilise amakhambo, kuze kube kula ubujamo bezulu bulunga namtjhana kubuyela esigeni.

Ngilamateksi athutha umphakathi eendaweni zemakhaya nemalokitjhini, esikhathini esinengi akakakulungeli ukuba angaba

nasikhamba ngeteksi sinokuphatheka kuhle sibuye godu siphatheke kumbi, sekuya ngomtjhayeli bonanyana abakhweli ubaphatha

Akukafuzi bona baqale bona bahlala kuziphi iindawo.

kumbi khulu abasebenzisi beenthuthi zomphakathi kwemthangalasisekelo yeentimela ngombana kusukela lapho bese kumele bona basebenzise iteksi edurileko ukudlula

Kungabadosa bona basebenzise iimbhesi ngombana intengo yeembaseli

Iye, kuyasiza bona ithraga lihlolwe ngaphambi bonanyana lingathoma lingene indlela.

ngebhesi indlela ede akukho mnandi ngombana uthi la ufika khona umzimbakho ubese ubuhlungu. Iye, ibhesi iyajama bona abantu behle, bazikhulule begodu kuyo nangebhesi bona ihlalisana bunjani, ayikhahlumezani

Kufanele balandele imithetjhwana ekumele bakhambe ngayo.

Kufanele balandele imithetjhwana yebelo, balandele nemithetjhwana yokuphumuza abakhweli lokha nasele bakhambe ibanga elide ngitjho la kumele bajame khona, lokho ngikho okuqakatheke khulu ekumele bakulandele. Bangajami namtjhana kukuphi ngombana abakhweli bangagcina sele babanjwe ikunzi, okufaka hlangana naye umtjhayeli. Ivikeleko labakhweli kumele libekwe phambili ngaso soke isikhathi.

Kungithinta kumbi khulu ukutjhugulula yamathikithi.

Lokhu kungokuthi ikhamphani yezeembhesi nayo isuke ifuna ukwenza inzunzo yingakho kuzakuthi lokha nakukhuphuka iimbaseli nethikithi

Kubalimaza kumbi khulu abasebenzi abasebenza emakhitjhini ngombana sekuzakumele bakhuphukise imali abayisebenzisako lokha nabakhwela ibhesi.

Mina bengingathanda bona kukhulunyiswane nabakhweli beze nezinye iinsombululo ukwenzela bona kungakhutjhukiswa abakhweli bagcine sebalimele khulu

Kufuze kuqalwe bona imali le yagcina nini ukukhuphuka begodu kubuye kuqalwe nentengo yezeembaseli begodu kubuye kuqalwe nemali abakhweli abayirholako. Ukwenzela bona abakhweli bangasebenzisi imali enengi eenthutheni kube kuthi bona ayikho imali abasala

Iye, urhulumende kumele angenelele.

Iye, ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona nabo bagcine sele basebenzisa iinthuthi

Intengo yeembhesi ikhutjhulwa ngombana aye kubujamo.

Awa, abantu abadosa emhlweni abacatjangelwa lokha nakukhutjhukiswa

Iye, mina ngiyibona ikhambisana kuhle nobujamo

Iye, mina ngibona kumbono omuhle ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali lokha nabakhwela iimbhesi.

Kufanele kusetjenziswe indlela yokuthi lokha nabathenga amathikithi baveze abomazisi babo ukwenzela ukuthi kungabi khona ubutsotsi obuzokwenzeka.

Awa, akukafuzi bona baqalwe ukuthi bahlala kiziphi iindawo.

Kungabasiza ngokuthi bonge khulu lokha nabakhwela iimbhesi ukwenzela ukuthi babe nemali abasala nayo.

Kungaba kuhle khulu nange nabangafumana isaphulelo samaphesente amatjhumi amabili.

Iye, iinkhamphani zeembhesi zibatjheja ngokwaneleko

Iye, iimbhesi zikhamba ngefanelo eendaweni zoke lapha

Awa, iimbhesi esikhathini esinengi azikavami ukubafikisa ngesikhathi abakhweli abahlala eendaweni

Iye, abatjhayeli beembhesi bayabaphatha kuhle

Iye, zona iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka ngemalokitjhini ukuya ngedorobheni zisebenza ngefanelo begodu zibanele

Iye, kuyasebenza ukuthi iimbhesi zibe nomzila wazo

Kungebanga lokuthi iimbhesi zikhamba buthaka begodu ezinye zisuke zithwele umthwalo omnengi.

Awa, indlela ekhamba iimbhesi ayibinemigodigodi.

Awa, kukatelekile bona iimbhesi lapha zikhamba khona kufakwe

Iimbhesi kufuze zikhambe nge-sixty kilometre per

Umtjhayeli ofika ngemva kwesikhathi angabizelwa umhlangano kukhulunyiswane naye nakutjho ukuthi uyaqhubeka nomkhubakhe wokufika ngemva kwesikhathi angazithola sele aqothwa

Okungihlukumeza ngokukhamba ngebhesi ngamalanga la ukuya emsebenzini kukuthi iimbhesi zethu azikho esimeni esilungileko. Ngakho umuntu uthi sele afike emsebenzini afike sele adiniwe angasafuni

Embi kukuthi ibhesi iyakhahlukumezana begodu umuntu sele angazithola afuna ukubuyisa namtjhana umzimba sele ubuhlungu.

Kusiza ngokuthi endleleni kuhleleke begodu iimbhesi zingabi hlangana nesiphithiphithi.

Lokha nawuphathekileko ungabawa umtjhayeli bona ajame begodu kungalinda ibhesi bona iyokujama egaragi kuzakuthi lokha nawukhamba ngebhesi enendawo yokuzikhulula ngaphakathi kungabi nesidingo bona ubawe namtjhana ulinde bona ibhesi iyokufika

Unobangela wokuthi ukukhuphuke imali yokukhwela iimbhesi lokhu kubangelwa kukhuphuka kweentengo

Lokha nasikhamba ngamatekisi siyaphatheka

Awa, abatjhayeli bamateksi abatjhayeli ngebelo elifaneleko

Lokha nasikhwele ngeteksini awa asikavami ukuminyana

Awa, amateksi athutha umphakathi eendaweni zemakhaya nemalokitjhini akakakulungeli ukuba angaba

Iye, abosomateksi bavamile ukusitjhayelela

Mina ngiyakghabhudlheka lokha iteksi nayidlula amabhorodo

Awa, angeze kwaba kuhle nakuzokuba njalo kutjho ukuthi nentengo yokukhwela amatekisi izokutjhuguluka ingagcine sele ibiza.

Abatjhayeli bavame ukubizana ngabomathumbu abohloko

Awa, lokhu omunye nomunye kumele enze umsebenzi wakhe angaqali abanye